Xa kunoba ndim okule meko yokuvaleleka iintsuku ezingamashumi iinyanga ezingamashumi anesine endaweni yokuhlala iintsuku ezingamashumi anesine ndingaziva kabuhlungu kakhulu ngokuba impilo yam ngeke iqhubekele phambili. Ndingahlala ndisendlini ndivalelekile, ndingakwazi ukwenza nto.

Ngexesha leCOVID-nineteen ndakhe ndajamelana nobunzima bokungayinxibi imaskhi kuba ndandingasiboni isidingo sokuba ndiyinxibe kuba abantu abanintsi ababesulelekile kwakungabantu ababeyinxiba nabo imaskhi.

Ndifika isibhedlele, andifiki ndicele ugqirha othandwa ndim ndisebenzisa noba ngomphi na ugqirha okhona ngelo xesha ngokuba oogqirha banqongophele izibhedlele esizisebenzisayo.

Izinto ezifana neerhasi, umetshisi asiwulayiti naphina. Irhasi ekhaya asishiyi siyivulile, xa siphuma siqinisekisa ukuba siyivalile. Isitovu sokuphekela siyasivala maxesha wonke, siqinisekise ukuba ayikho into yomlilo esiyishiya ivuliwe kungekho mntu uyihoyileyo.

Kubalulekile ukuthenga iyeza lenyani kwaye elikhuselekileyo ngokuba xa uthenga iyeza ekungelilo ungazifumana sowugula kakhulu. Okanye xa uthenga iyeza elingakhuselekanga uzifumane sowugula ungasakwazi ukunyangeka.

Ukungathathi ntweni kunganalo igalelo lendlela abantu abadala abaphathwa ngayo kwizibhedlele zikarhulumente ingakumbi emaphandleni. Ngokuba kwizibhedlele zabucala, abantu abadala bayalufumana uhoyo olufanelekileyo kuba bekwazi ukubhatalela iinkonzo abazifunayo esibhedlele.

Ungumfazi unalo ilungelo lokuxelela umyeni wakho ukuba awufuni ukuba nabo abanye abantwana ngokuba ekugqibeleni abantwana abenziwa ngumyeni wakho kuphela, nibenza nobabini. And ukukhulelwa kukhulelwa wena njengomfazi, akukhulelwa myeni. Nguwe njengomfazi owazi ubunzima umntu abhekana nabo xa ekhulelwe.

Impilo yengqondo yendoda ingayichaphazela indlela indoda eluphatha ngayo usapho lwayo ngokuba kumakhaya amaninzi indoda yiyo elawulayo nethatha izigqibo. Xa indoda ingekho sesimweni esincumisayo ngokwasengqondweni, ayinokwazi ukuba ngabana iluphathe kakuhle usapho lwayo.

Ixesha ekwakumele ndichazele umntu ukuba anxibe imaskhi kungelixa lesifo iCOVID-nineteen. Kwaye kwafika abantu esikolweni sethu, abongi nabongikazi, besifundisa ngokubaluleka kokunxiba kwemaskhi kuba besithi iCOVID-nineteen ihamba ngokomoya. Kwaye kwanyanzeleka ndixelele omnye umhlobo wam ngokubaluleka kokunxiba iimaskhi, waye ke wandikholelwa wenza njalo.

Ndimema onke amadoda alapha ekuhlaleni kumkhankaso ozawube ukhona ngoNovemba oxhaswa sisibhedlele salapha ekuhlaleni ozobe uqhutywa ngabanye abongi abangamadoda. Kulo mkhankaso sikhuthaza amadoda ukuba aze ngaphambili asixelela kabanzi ngempilo yawo. Kulo mkhankaso siza kube sijoliseni ekonyuseni impilo yabantu abangamadoda ukuquka ukhathalelo lwe-prostate, isifo sentliziyo kunye nemiba yoxinezelo lwengqondo nokuzibulala. Ndifuna ukuniqinisekisa ukuba lo mkhankaso uya kuba luncedo kakhulu njengokuba uzobe uqhutywa ngabanye abantu abangamadoda. So onke amadoda akhona apha ekuhlaleni, ndicela azive ekhululekile.

Xa amakhitshi amanintsi engekho semgangathweni olungele ukuphekela abantwana besikolo, le nkqubo andicingi ukuba iyawuzalisekisa, iyayizalisekisa injongo yayo ngokuba abantwana abanintsi abazukwazi ukuphekelwa emakhitshini angekho semgangathweni nangacocekanga. Ngokuba bangazifumana besemngciphekweni wokugula ngokutya ukutya okungacocekanga ngenxa yezinga okanye ngenxa yamazinga amakhitshi abaphekelwa kuwo mihla le.

Izinto ezinokuthi zenziwe ngurhulumente neenkampani zabucala ukuxhobisa abantu ngomhlaza kukuba bafundise abantu malunga nomhlaza ukuba uthelela njani, uqala njani, zithini iimpawu zomhlaza. Loo nto bangayenza ukungena kwiindawo ngeendawo ezohlukeneyo apho abantu badibana baye badibane khona ezifana neecawe, ezikolweni kunye nakumaziko ezempilo.

Ndingumcebisi wezempilo kwiiklinikhi amanyathelo ebendizowathatha kukuba umntu wesifazane azive ekhululekile ukuphalaza imbilini yakhe kum. Ukuba ngabana, ndimqinisekise ukuba ngabana nantoni na anokuyithetha ndizawukwazi ukuthi ndimncede, ndingamohlulahluleli.

Lwam, abantu abangamadoda abaye basebenzele iinkampani zemali xa bexhonyisiwe ngootsotsi kodwa bangalimali baye bacele uncedo kwinkampani zabo yokolulekwa ngokwengqondo ukuze bakwazi ukuhlala bongothuki xa beqhubeka nomsebenzi wabo.

Ndingatsho ndithi abantu abadala eMzantsi Afrika baxatyisiwe ngokuba bafumana isibonelelo sobudala ukuze bakwazi ukuziphilisa. Ngokuba uMzantsi Afrika unazo iindawo ezigcina abantu abadala abangakwazi ukuzenzela nto, loo nto ibonakalisa uxatyiswa kwabo nokuthandwa kwabo.

Umhlobo wam oneminyaka engamashumi amathathu ufumaniseke ukuba unesifo soxinzelelo lwegazi, high blood pressure, ndimcebisa ukuba athathe iipilisi ngokuba esi sifo siyingozi kakhulu kwaye akekho mncinci ukuba angachatshazelwa sesi sifo. Esi sifo singachaphazela nabani na, uzifumene ekwisimo soxinzelelo legazi. Makathathe iipilisi ukuze ahlale esempilweni kwaye ndingamcebisa nokuthi azilolonge, athathe amayeza wakhe rhoqo.

Mtshana wam, ndingakucebisa ukuba uyeke ukutshaya. Into yokutshaya andiyithandi, ingakumbi wena usemncinane kakhulu ukuba ungaqala into yokutshaya. Ukutshaya kuyingozi, kungakwenzela izifo emzimbeni kwaye zikwenzele nezifo zasengqondweni. Ngaphandle kwaloo nto ukutshaya kungenza ukuba uzifumanise sowusenza izinto ezilulwaphulomthetho njengokweba kuba ufuna ukuthenga iziyobisi.